Loko ndzi xava data ndzi tirhisa xitata pack-e xa Telkom, hikuva xi kota ku ndzi nyika data ya n'hweti leyi nga chipa ya kota ku xaveka nakona yi kota ku tshama nkarhi wo leha. Hi twenty rhandi ndzi kota ku xava data ya n'hweti leyi nga thousand, nakona yi ndzi pfumelela ku endla leswi ndzi swi lavaka efonini. Ndzi kota ku apulaya mintirho, ndzi kota ku endla swa xikolo, nakona ndzi kota ku chata hi yona nkarhi wo leha ndzi bula ni vanghana va mina.

Fanelanga ku nyika Wi-Fi ya mahala eka munhu un'wana na un'wana. Kambe swi fanerile leswaku mfumo wu nyika Wi-Fi eka swikolo swa vana etindhawini to hambanahambana. Leswaku vana va ta kota ku apulaya ku ya eswikolweni swa le . Ngopfungopfu eka xikolo xa le henhla xa high school, swi fanerile leswaku vana va tshama va ri na Wi-Fi leswaku va ta kota ku endla vusecho ni vulavisisi eka tidyondzo leti va ti dyondzaka, va ta kota ku hlaya hi vutivi bya le henhla.

Mabunda loyi mi vulavulaka na yena i Ntsako wa le emugangeni wa rixaka. A ndzi fonela ku mi vutisa leswaku Wi-Fi ya n'wina yi nga va yi famba mali muni na? Hikuva ndzi twile leswaku ya xaveka nakona yi tirha kahle. Ndzi twile ni leswaku ya kota ku tshama n'hweti yi nga ri na ku kanganyisa. A ndzi kombela ku tiva leswaku hi ntsengo lowu ndzi nga twa vona, mi nga va swi kota ku ta mi ta ndzi vekela yona na eka n'hweti leyi? Nakona ndzi endlisa ku yini loko na mina ni lava ku vekiwa eka vanhu lava va nga le ku yi laveni emugangeni?

Bela riqingho hikuva timhaka ta ku rhumela marungulo eka ti-WhatsApp, swi teka nkarhi leswaku vanhu va languta mahungu ya wena lawa u nga va byela wona. U nga kuma ku ri mahungu ya ku hatlisa, lawa ya lavaku ku landzelerisiwa hi xihatla, se swi na nkoka leswaku u bela vanhu riqingho u va byela. Loko u heta ku vulavula na vona va ta landzelerisa hi ku hatlisa, kambe eka WhatsApp munhu a nga heta siku a nga vulanga ka wena.

Vuyimbeleri ti nga pfuna swinene eka vanhu lava kumekaka makaya leswaku tinghoma ta vona ti tiviwa hi vanhu lava nga le kule, lava va nga ta kota ku ti tsakela, va nga ta kota ku va pfuna ku yisa mahlweni tinyiko u ta vona. Hikuva loko ti-contact-i ti fika ekule, vanhu va kota ku tsakela tinghoma ta munhu va kota ku n'wi fonela, va landzelerisa, va n'wi pfuna ku kula.

Leswaku eka vutomi lebyi hi hanyaka eka byona sweswi, vantshwa va kota matirhiselo ya inthanete hikuva swilo swo tala eka nkarhi wa sweswi swi humelela kona. Mintirho leyi vanhu va yi apulayeleke va va va yi vonile eka inthanete, tidyondzo leti vanhu va yaka eka tona etindhawini ta le kule, va kota ku rhumela papila ra leswaku u lava ku dyondza kona u tshame kaya u karhi u tirhisa inthanete. Nakona va swi kota ku ku send-ela papila ra ku ku amukela exikolweni u tshame ekaya u ka ri u tirhisa inthanete. Se swi na nkoka leswaku vantshwa va tiva matirhiselo ya inthanete, no vonisana ni vatswari va vona ku landzelerisa mahungu ya Africa-Dzonga na leswi swi endlaka hi masiku na masiku.

Kahle hikuva va kanganyisa swinene. Loko va fonela munhu kan'we swi swi fanerile leswaku va nga ha foni nakambe, hikuva ndzi va ndzi swi twile leswaku va lavana na yini nakona va vulavula . Kambe loko va fona ko tala esikwini, va kanganyisa ti-call ta nkoka leti a ndzi fanele ndzi tikuma.

Ti-podcast ti khumbe njhani switichi swa xiyanimoya swa laha Afrika-Dzonga? Ti swi khumbile hikuva va kota ku hlangana na vanhu, va vulavurisana na vona hi tidyondzo to hambanahambana. Ku nga va ka ha ri swa vurimi, swa xikolo, swa vuyimbeleri, swa swa vutlangeri, va kota ku hlangana na vanhu va va vutisela hi tinyiko ta vona no kota ku va tivisa ematikweni va kota ku duma etindhawini ta le .

Ndzi ve na ku tikeriwa loko ndzi karhi ndzi tirhisa wi-fi ya mina. A ndzi ri eka call ndzi karhi ndzi tirhisa riqingho ra mina ni munghana wa mina. Ndzi karhi ndzi n'wi chavelela hikuva u hlangane na nghozi leyikulu, kambe ndzi te ndza ha n'wi hlamusela leswaku a khodelela xiyimo xi ta ndlhula, ndzi vona foni ya mina yi tima yi nga ha pfumeli ku vulavula na munghana wa mina. Kambe loko ndzi cheka ndzi kuma leswaku battery ya ha ri na yona, a yi ta va yi timile kambe i Wi-Fi yi nga tshika. A ndzi koti ku twisisa leswaku ku endleka yini hikuva ndzi hakerile ku ringanela leswaku n'hweti yi hela ndza ha kota ku yi tirhisa.

Leswaku swichudeni swi tshama swi ri na xilo lexi nga ta va pfuna loko gezi ro tshuka ri fambile. Hikuva gezi masiku lama ri famba nkarhi wo leha ene ri tshama ri ri ku fambeni. Se va fanele va va na xilo lexi va nga ta kota ku xi tirhisa loko gezi ro tshuka ri fambile tanihi router. Yi ta va pfuna leswaku va hetisa mintirho ya vona eka inthanete.

Vanhu lava tshamaka endhawini leyi inthanete ya vona yi nga nyawuriki, va salela ndzhaku eka switori leswi swintshwa leswi swi humaka hi masiku na masiku. Hikuva loko van'wani va karhi va vona etindhawini ta vona, vona va ya va ya swi twa emafoni na le ka tiinthanete leswaku ku huma xitori xintshwa kambe va tsandzeka ku xi vona hikuva a va fikeleli eka vutirhisiwa bya ti Showmax. Va ha kota ku tirhisa ti-TV na ya ti satellite.

Eka vutomi lebyi hi hanyaka ka byona, vanhu va landzelerisa ngopfu mahungu ya vanhu lava nga duma. Va lava ngopfu ku tiva leswaku ku endleka yini hi vutomi bya vanhu lava nga duma nakona va hanya njhani, va endla njhani mali, mimiti ya vona yi tsakile na, na vona va tsakile ke, vutomi lebyi va byi hanyaka byi le nawini kumbe ku na swilo leswi va swi tumbeta na. Vantshwa va landzelerisa ngopfu vanhu vo duma, va langutela ngopfu eka vona leswaku xa nkoka lexi na lexi nga ri ku xa nkoka, va vonela ngopfu eka vona leswaku va nga tshuka va hanya vutomi byo fana na vona. So hikokwalaho va teki va mahungu va tshikelela ngopfu ku vulavula hi vanhu lava dumeke, hikuva swi tiva leswaku vantshwa hi vona va rhangiselaka ngopfu mahungu yo fambisana na vanhu vo duma.

Eka vutomi lebyi hi hanyaka ka byona masiku lama, swi na nkoka leswaku ku antswisiwa mfikelelo wa thekinoloji hikuva xin'wana na xin'wana swilo swa ku tala masiku lawa swi katsa thekinoloji. Swo tala swi endliwa hi thekinoloji, vantshwa va hina va le ka rihanyo leri sweswi ri katsaka thekinoloji, swilo swo tala masiku hinkwawo swi katsa thekinoloji. Loko u landzelerisa u kuma ku ri hambi ku ri swa tidyondzo, hambi ku ri swa mintirho, hambi ku ri ku lunghisa swilo kwala emugangeni, swo tala swi lava u ri na vutivi bya matirhiselo ya thekinoloji. Se swi na nkoka leswaku eswikolweni, swidyondzisiwa swi tshikeleriwa swinene leswaku vana va kula va karhi va tiva ntirho wa thekinoloji ni matirhiselo ya yona.

Ndzi wun'wana wa vanhu loyi a rhandzaka ku hlaya mahungu lawa ya sukaka eka maphephahungu, hi yona mhaka ndzi kota ku kuma mahungu hi ku hetiseka no twisisa leswaku ku endleka yini nakona swi sungule kwihi, swi fambisa ku yini. Ndzi munhu wo rhandza ku hlaya tibuku swinene, ndzi kota ku landzelerisa xitori kusukela emasungulweni ku fika laha xi hetelelaka kona. Hi ndlela yaleyo ndzi kota ku tiva vu ntiyiso bya mhaka.

Timhaka ta ku tirhisa foni ku rhumela mahungu swi na switandzhaku swa kahle na swo biha hikuva van'wana vanghana lava tshembakangi van'wana loko va rhumela mahungu va ma hlayisa ku ma hundzisela mahlweni kambe van'wani va swi kota leswaku va hlayisa xihundla lexi a mi vulavula hi xona so kama wun'wani swi nga pfuna swinene kambe hi wun'wani nkarhi swi nga ku onhisela swinene eka maxaka ni vanhu lava hanyaka na vona.

Va endlela ku amukela munhu un'wana na un'wana loyi a nga na mali yo hambanahambana hikuva van'wana va kota ku xava ti-data ta ku ringanela siku kambe van'wani va lava ta vhiki van'wani va lava ta n'hweti hi ku ya hi mali leyi va nga yi khoma evokweni so loko va nyika nhlayo yo hambana ya swihlanganisi swa data va pfuna swinene hikuva va kota ku amukela munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka data.

Eka nkarhi wa sweswi swi bihile swinene leswaku swichudeni swi tirhisa AI hikuva va salela ndzhaku eka mintirho ya dyondzo a va ha kotiki ku ti nyiketela talaka ku lavisisa ni ku hlaya hikuva va tibyela leswaku va ta kuma tinhlamulo ku olova leswi swi va siyaka va nga ri na dyondzo yintshwa ni vutivi.

Eminkarhini ya sweswi vantshwa va rila ngopfu eka swihangalasamahungu hi maendlelo ya vathori eka ti leyi na ship leti ti humaka sweswi leti ti nga hakeriki ngopfu leti ti fambaka hi ti-contract ti siyaka vantshwa vo tala va nga ri na mintirho.

Hileswaku mfumo wu ta endlela vantshwa mintirho leyi nga ta va pfuna nakona kusukela sweswi vantshwa va ta kuma ti-learnership leti nga ta va holela three point five ku ya henhla kambe a ku vanga ntiyiso hikuva vantshwa va hola mi two thousand ka ti-learnership leti nga huma.

Mhaka yo xavisa u karhi u tirhisa social media tanihi Facebook na TikTok ya pfuna swinene hikuva u kota ku kuma ti customer ta ku tala ta le kule na le kusuhani vanhu lava nga le kule va kota ku fikelela no vona bindzu ra wena eka Facebook ni eka TikTok va kota ku xava emahetelelweni ka siku u kuma mali ya ku tala.

Ya xihambano i risimu ra kereke leri vulavulaka hi ndlela ya xiambalo leswaku munhu u yi langile ene u ta tshama ka yona ni hambi swi suka swi tika munhu u tshembe hosi Yeso risimu ra Thomas Chauke ra ra madiromu leswaku hi le reform n'wina vakokwani vavasati va yi vekela minkateko leswaku ve le hansi loko hi karhi hi va phahla a va hi tsundzuki.

Hawa tanihi maAfrika-Dzonga ku na tindzimi leti ti rhangisiwaka ngopfu mahlweni loko swi ta eka timhaka ta tifilimu ta ka mavonakule ku na tindzimi leti ti voniwaka ku ngopfu leyi tirhisiwaka ngopfu ene ku na vanhu lava va nga na nyiko ya ku act-a eka tifilimu kambe a va koti ku nghenelela hi mhaka tindzimi leti va humaka eka tona.

Eya yi kona Giyani Land of Blood leyi a yi tlanga eka SABC 2 hi yona a yi tlanga yi rindzimi ya xitsonga ku ri filimi ya xitsonga.

Ku tirhisa app swa pfuna swinene hikuva mali yi munhu u yi kuma hi ku hatlisa ku nga se hela na timinete kambe loko wa ha tsutsumela edorobeni swi teka nkarhi hikuva wa fanele u khandziya taxi u ya fola layeni ebangi.

Leswaku vanhu va tshama na ti-torch-i laha va hanyaka kona va tshama va charge tifoni ta vona na ti-laptop nakona va ri na data ya ku enela switirhisiwa swa ku enela leswi nga tirhaka loko ku fambe gezi ku va pfuna ku yisa mitirho ya vona na swa tidyondzo mahlweni.

Hi xitalo loko u kuma leswaku filimi yi fambisana na rihanyo leri hi nga le ka rona mutswari wa filimi u ta tsala leswaku mi nga swi landzeleli a hi swilo swa mampela kumbe a hi swilo leswi swi humelelaka eku hanyeni leswaku u nga swi teki u swi hanya ekaya loko u tshuka u vona xilo xi navele eka filimu u twa ingaku na wena i fanele u swi hanya.

Data i airtime leyi u yi hoxaka efonini ya wena u kota ku xava data u kota ku nghena yona ka inthanete i ti-megabites leti u ti tirhisaka ku nghena ka inthanete hi riqingho ra wena u search-a leswi u swi lavaka.

Eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona ku tele ngopfu thekinoloji swi na nkoka leswaku tilayiburari ti va na Wi-Fi yi ta pfuna vana ku lavisisa swa tibuku swa vona leswi va swi lavaka va ta kota ku tsala mitirho ya vona ya le xikolweni hi Wi-Fi.

Ku na mphakelo wa data ya MTN ku na mphakelo wa data ya Telkom loko hi languta Telkom data ya yona yi chipile swinene ya n'hweti nakona hi ta ku ya hi kona hi khoma kahle swinene hambi hi ku fambe gezi loko hi languta MTN data ya vona ya n'hweti ya durha ya swilo hinkwaswo nakona netiweke ya kona ya tshika tindhawini tin'wani loko ku fambe gezi mina ndzi nga kota ku hlawula Telkom hikuva ya ni khavhara masiku yo tala ni loko ku ri hava gezi ya pfumela ku ni nga kota ku nghena ka inthanete.

Hawa ku cheriwa ka data a swi fani na pulani ya data ya nkarhi na nkarhi, loko u chela data ya siku swi vula ku ri hi siku rero yi ta hela. Kambe loko u chela data ya pulani i data leyi tirhaka for n'hweti u swi tivaka leswaku yi ta ku ringanelisa masiku yo karhi naswona yi nga heli ku fikelela ka muholo u nga veka pulani.

Va fanele va languta package leyi nga ta ringanela muholo wa vona, leswaku yi nga kota ku tirhisana na vona leswaku va hakelela ehansi ka hundred rand ku yi tirhisa.

Data ya tiselifoni yo xaveka swinene ya MTN na Telkom laha u nga kotaka ku xava data yo durha one fifty ya n'hweti leyi va ku yi ri two hundred gig hundred gig night na hundred gig ya day.

Swi fanerile leswaku loko tinhlamulo va nga ti tivi va tirhisa Ali ku vutisa ti question, mara ku nga ri ku hinkwaswo hikuva swi va endla leswaku va loloha ku lavisisa tidyondzo ta vona hi ku tibyela leswaku Ali u ta va nyika tinhlamulo.

Nxavo wa data wu le henhla swinene u va tikisela eka vanhu lava va tirhisaka data ku endla swa xikolo kumbe swa mintirho nakona vanhu va tirhisa mali yo tala ngopfu eka data ku tlula ka swin'wana leswi lavekaka etifonini hikuva a yi hlweli ku hela.

I data leyi va nga ta yi tirhisa ku chata hi yona Whatsapp kumbe Facebook no vona mitlangu eka Youtube.

I tindlela leti va mfumo va lavaku ku pfunaku vona vantshwa hi matirhelo ya vurimi, va lavaka ku va dyondzisaku hi ndlela ya farming.

Yi kahle hikuva hi kota ku kuma mahungu ya ntiyiso ni yo twisiseka hikuva ku va ku kha ku hlaya munhu wun'we nakona u va kha a hlamusela swilo leswi nga le ku endlekeni.

Hikuva vanhu vo tala va tirhisa data ngopfu se swo tala swi kumeka ka internet, mahungu swi endla leswaku nxavo wa data wu va henhla swinene hikuva yi laveka swinene eka vanhu

Hawa ya nge phikizani hikuva vanhu va landzelerisa ngopfu mahungu ya ka thelevixini na ya ka inthanete, kambe va twa nga ku ntiyiso u le ka inthanete.

U xava u fanele u tshama u xave leswi lavekaka ku swi tirhisa loko gezi ri fambile, swi ta kota ku ku pfuna ku khoneketa eka Wi-Fi ya wena leswaku u nga saleli ndzhaku hi swilo leswi endlekaka emakaya kumbe hi swa tidyondzo na swa mintirho.

Swi fanerile leswaku vanhu va landzelerisa swilo swi dyondzisaku hi ndhavuko wa vona na ririmi ra vona. Vana lavatsongo va fanele va kota ku vulavula ririmi ra manana wa vona va nga kanakani, va swi kota leswaku hambi va ri tindhawini ta le kule va vulavula hi Xitsonga va dyondzisa van'wani tindzimi ta laha va humaka kona.

Ku pfaleriwa ka data hi loko foni ya wena yi nga pfumeli ku nghena ka internet hikuva data yi herile kumbexana Wi-Fi ya wena yi vi yi hlangane na problem.

Eya swi fanerile leswaku va landzelerisa leswaku mahungu ya na ntiyiso na, va nga se za ya va fikisa va nga se za va ma fikisa eka vanhu eAfrika-Dzonga.

Swi kota ku fikelela streaming xa South Afrika-Dzonga hambi u ri tindhawini ta le kule hi ku tirhisa internet Facebook na tin'wani ta social media.

Eya u nga swi kota ku yimanyana u nga tirhisi data ya wena leswaku yi ta kota ku teka nkarhi wo leha yi nga se hela, ntsena loko u nga ri ku tirhiseni ka inthanete u nga rivali ku pfala data.

Vanhu vo tala eka social media va hlohlotela vanhu va hanya life style leyi va yi hanyaka. Vantshwa vo tala a va ha languti leswi nga na dyondzo kambe va langutana ni vanhu lava va hlohlotelaka tindlela to endla mali kumbe ku hanya vutomi bya kahle hi ndlela yo olova.

Swi fanerile leswaku loko Wi-Fi yi ri ya public munhu ni munhu a vekeriwa tiawara leswaku u tirhisa nkarhi wo fika kwihi va ta kota ku siyerisana ni van'wani.

Tipulatifomo ta ku khuluma to fana na ti hi ndhawu kumbe ku kumeka eka tlhelo rin'we, kambe ti durha ku fana a ku na leyi nga chipa kumbe ku na leyi nga durha. Faceook yi tirhisiwa hi ndlela yo fana swi nga yi hikuva u kumeka eka sayiti rihi.

Pfuna swinene eka vanhu lava va rhandzaka ku hlaya maphepha ku tlula ku vona thelevhixini.

Va fanele va langutisisa va nga se fambisa mahungu leswaku mahungu lawa i ntiyiso na, nakona loko mahungu se ya hangalakile va fanele va tsala phephahungu rin'wana rintshwa va hlamuseta leswaku swilo leswi swi nga vulavuriwa a hi ntiyiso nakona swi humesiwe hi xihoxo.

Loko u rivele password ya wena u fanele u landzelerisa ku ya eka ti-settings laha va nga ta fika va kombisa leswaku loko u lava ku reset password ya wena u fane u va u ri na tinambara leti u nga ti tirhisa ku register kumbe email address.